Iirenki zeetekisi kwindawo endihlala kuyo zisebenza kakuhle ngoba zihamba ngendlela erayithi. Kukho nabantu abakhwazayo, ngapha imoto iya kweli cala, lena imoto iya kweli cala. Ngoku yonke into icacile, akho nto ibhidayo.

Amagosa endlela abaluleke kakhulu. Ngawo anokwenza ukuba oonoteksi bayeke ukufaka abantu abanintsi eteksini. Mababanjwe oonoteksi abafaka abantu abanintsi emotweni, ngoba loo nto yenza iingozi kumaxesha amanintsi.

Umntu xa ehamba endleleni enxilile zinintsi izinto ezinokwenzeka kuye. Ungarojwa, ungasethubeni lophakwa kuxuthwe into zakho ngoba bekubona ukwesi simo ukuso, okanye ungahamba endleleni utshayiswe nazimoto.

Into yokuqala kukuba imoto isemgangathweni wohamba, ayinangxaki. Amatayela emoto awanangxaki, amacango ayavaleka kakuhle, yonke into.

Ezona ndawo zinomtsalane kule ndawo ndihlala kuyo kusedolophini. Ngoba phayana sinalo ulwandle oluhle, sinazo neendawo zolala, iiB and B abanolala kuzo ezintle. Sikwanayo nendawo yokubukela iifilimu. Zinintsi iindawo, ungaya nakwindawo ekugcinwa kuzo izilwanyana. Zinintsi iindawo onoza kuzo xa ulapha kule ndawo yam.

Mna ndicebisa ukuba umntu phambi kokuba awele makajonge ekunene, ajonge ekhohlo, aphinde ajonge ekunene, aphinde ajonge ekhohlo, awele. Angaveli awele njee, ngoba ngamanye amaxesha uyakwazi ujonga kwicala eliyi-one uwele kanti imoto iza kwelinye icala.

Ndithanda le nto ndizawukwazi uthatha abantu bendawo yam ndibase emisebenzini ngokukhuselekileyo. Ndithanda nale yobana sizaba nobuhlobo nabantu bam basendaweni endihlala kuyo, ngoba bazamane bendibiza xa befuna uncedo naxa befuna loo nto. Ndikhona for bona.

Kule ndawo ndihlala kuyo amaxabiso ebhasi anyuswa ngexesha, kuxhomekeka ukuba leliphi ixesha apha enyakeni. Xa kuqala unyaka amaxabiso abaphezulu, ngelaa xesha asetyenziswa kakhulu ngawo ibhasi. Phakathi enyakeni amaxabiso abasezantsi, ngelaa xesha zingasetyenziswa kakhulu ngazo iibhasi. Loo nto indenza ndingaziva kamnandi ngoba mna ibhasi ndiyisebenzisa ngelaa xesha ixabiso liphezulu ngayo. Xa ndihleli endlini ixabiso lisezantsi, andiziva kamnandi.

Ukusebenzisa imoto enye xa niphangela kunceda kakhulu ngoba nexabiso enizolibhatala alifani naxa uzikhwelela wedwa. Xa nikhwela kwimoto enye umqhubi uyakwazi ukuninika ngexabiso elisezantsi kuba ezawumane enithatha okokoko, kodwa xa uzikhwelela uye ukhuphe laa mali ininzi ikhutshwa ngabantu xa bezikhwelela.

Kule ndawo ndihlala kuyo kukho abantu ababizwa forum. Aba bantu ngaba bagade le ndawo sikuyo, bagade nabantu abazihambela ngeenyawo ukuze bakhuseleke, bangaphakwa benziwe yonke into eyenziwayo ebantwini embi. Ke ngoku loo nto yenze ukuba kukhuseleke.

Xa usebenzisa itekisi ukuhamba uye edolophini ube usebenzisa i-prem for umntana, unoteksi uye ayithathe ayisonge kakuhle akufakele ebhuthini.

Xa ndizosebenzisa iUber or iBolt ndiye ndinike omnye wosapho lwam i-location yam ukuze ukuba kwenzeke noba yintoni na bazokwazi ukundikhangela bandifumane.

Mna ndicinga ukuba ingayindlela erayithi ukuba izithuthuthu zibe nendlela yazo. Ngokuba abantu beemoto abanye baqhuba ngokukhawuleza, abanye baqhuba benxilile, ngoko ke kulula ukuba isithuthuthu sitshayiseke okanye sifumane ingozi. Kodwa ke ukuba singanendlela yaso sodwa kungalula yonke into.